Uma ngingathola ukuthi ngikhokhiswe imali ephakeme yonyaka ngemuva kokufaka isicelo se-overdraft, ngingazizwa ngikhungathekile futhi ngicasukile, ikakhulukazi uma bengingazange ngaziswa kahle ngezindleko kusenesikhathi, lokhu kungangiphoxa ngoba bengizobheka i-overdraft njengendlela yokusiza ngezinkinga zesikhashana zezimali, hhayi ukuba nomthwalo owengeziwe.

Yebo, ngicabanga ukuthi amabhange kufanele adalule imithelela yezimiso zokushaja uma ucutshungulwa ukulunge kwezinsiza ze-overdraft. Lokho kubalulekile ngoba abantu abaningi bangase bangasiqondi ngokuphelele isikweletu se-overdraft nokuthi singabayingozi uma sisetshenziswa njalo. Uma umuntu ethembela kakhulu ku-overdraft ukuze aphile nsuku zonke, kuba lula ukuba angene enkingeni yezikweleti ezingapheli.

Bengicabanga ukuthenga indlu njengendlela yokutshala imali ngoba ibonakala iyinzuzo yesikhathi eside. Ngiyathanda ukuthi imali yokuqasha ingangenela njalo iy'nyanga zonke futhi inani lendlu lingakhula ngokuhamba kwesikhathi okunganginika inzuzo enkulu uma nginquma ukuyithengisa. Nokho ngikhathazeka ngokuntengantenga kwemakethe, uma amanani ezindlu ehla noma uma ngingathola abaqashi, ngingase ngilahlekelwe futhi kunezindleko zokulungisa nokuphatha nendlu.

Ngicabanga ukuthi impumelelo yama-platform emali yeselula ezindaweni ezikude ivela ezintweni ezithile ezibalulekile. Okokuqala, kulula ukusebenzisa abantu abangathumela imali, bamukele imali ngefoni ngaphandle kokokuphuma emakhaya abo noma ukuya ebhange. Okwesibili, izindleko zokusebenzisa lezi zinsiza zivame ukuba sezingeni eliphansi uma ziqhathaniswa nezinsiza zase-bank.

Ngicabanga ukuthi ngezinye izikhathi amabhange awahlinzeki ngemininingwane egcwele ngendlela ecacile mayelana ngezimali ezikhokhwa njalo ngonyaka uma ekhangisa izinsiza ze-overdraft. Ezikhangisweni, bavame ukugqamisa izinzuzo nje ngokufinyelela okusheshayo noma ukusekela kwezezimali okwesikhashana kodwa bangaqondi kahle izindleko zangempela njengenzalo yonyaka ephezulu noma amakhomishini afihlekile. Lokhu kungaholela okutheni amakhasimende enze izinqumo ezingacacile futhi azithole esehluleke ukukhokha noma ethembela kakhulu kusikweletu.

Lapho ngithola khona ukuthi isimo sami sezempilo esivele sikhona sizokwenza amaphrimiyamu ekhava yomngcwabo anyuke kakhulu, ngaqala ngazizwa ngidumale. Kwabasengathi ngiyajeziswa ngesimo engingenasihlulwa, ngakhathazeka ukuthi ngizokwazi yini ukukhokha leyo mali njalo ngenyanga, ikakhulukazi uma sengigula futhi ngingenayo imali eningi engenayo. Ngazizwa ngikhungathekile ngoba ikhava yomngcwabo bekungesinye sezindlela zami zokuvikela umndeni wami uma kwenzeka ngishona, lokhu kwangenza ngabona ukuthi ezinye izinhlelo azibandakanyi bonke ngendlela elinganayo futhi ngabona ukuthi abantu abangaguli abacabangi ngalolu hlobo lwenkinga abanye abantu abahlangabezana nayo.

Yebo, lapho ngithumela imali ngedijithali kumuntu othandekayo osemaphandleni, ngiyavama ukukhathazeka ngokuvikeleka kokuthengiselana, ngizibuza ukuthi imali izofika yini ngokuphepha noma ingahlale ilahleke noma ithunyelwe kumuntu ongafanele. Ukuze nginciphise leyo ndlela yokukhathazeka, ngiqinisekisa ukuthi ngisebenzisa i-platform ethembekile nginegama elihle, ngihlola kabili inombolo yomamukeli ngaphambi kokuthumela futhi ngigcina amarisithi noma ama-screenshot-i njengobufakazi bokuthengiselana.

Uma kwenzeka ukufa okungalindelekile emndenini bese umshwalense womngcwabo ungawuhlinzeki ngosizo olwaneleyo, ngingazizwa ngikhungathekile kakhulu. Kubuhlungu ukulahlekelwa umuntu omthandayo bese kungezwe ukukhathazeka ngezimali ngenxa yokuthi izinzuzo azanele ukukhokhela izindleko zomngcwabo. Ngabe sengizizwa ngikhungathekile ngoba ngangicabanga ukuthi ngivikelekile kodwa kwavela ukuthi leyo khava ayigcwele ngokuphelele.

Lapho ngithola isaziso sokuthi idiphozithi yami egxililile isikhulile futhi inzalo engiyitholile idlula kakhulu lokho engangikubhekile, ngabamba ongezansi, ngamangala impela. Ngazibuza ukuthi ngabe akukhona iphutha yini kodwa lapho ngiqinisekisa imininingwane njengenjabulo enkulu, ngabona ukuthi imali yami isebenze kanzima kimi. Ngazizwa ngiqinisekiswa ukuthi ukuzibekela imali isikhathi eside kuyahlomula.